Ri khumba van'wamabindzu hikuva van'wamabindzu va fanele ku gonyisa xibalo xa vona lexi va hakerisaka ti-customer tikhasimende ta vona ku va rhwalela swilo.

E-e, a swi lulamelangi leswaku vachayeri va mathekisi va lawula laha vachayeri va Uber va va tirhaka e kona, hikuva hinkwavo va lava ma mali. So va fanele va nyikana nkarhi hinkwawo va kota ku layicha leswaku hinkwavo va ta kota ku tlela va dyile kumbe ku hlayisa mindyangu ya vona.

Ku rhwala nhundzu emagondzweni, munhu u fanele a rhwala nhundzu kahle hi ndlela leyi a nga ta kota ku chayerisa vanhu van'wana hi ndlela ya kahle.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana loko mi ri karhi mi dirayivha xihahampfhuka, loko mi ri karhi mi famba xana a ku na laha mi yimaka kona mi kota ku chela mafurha?

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele a kota ku hleketelela vanhu lava vadyuhari leswaku va ta va ta kota ku hatla va pfuneka, yena u ta tirhisa xifambo xa mani na mani. Hikuva vadyuhari swa endleka loko va tirhisa xifambo xa mani na mani, va nga kumi ndhawu ya ku tshama.

Muchayeri lowunene wa thekisi hi loyi a kotaka ku vulavula ni vakhandziyi hi ndlela leyinene, naswona a va hlonipha loko va ri karhi va ku fambeni hi xifambo xa vona. Muchayeri wa mathekisi loyi a nga ri na mahanyelo, i ku va a nga swi koti ku vulavula ni vakhandziyi, naswona nkarhi hinkwawo u tshama a ri le ku hambi swi nga fanelanga.

Switirhisiwa leswi lavekaka eka swiporo swa rivilo lerikulu, ku laveka ti-sign to kombisa ndhawu leyi kahle for ku munhu a nga kota ku tsutsuma, kumbe a nonoka.

Ndzi nga endla leswaku a va na mumpfuni loyi a nga ta tshama etlhelo loko a titwa se a sungula ku karhala, va ta kota ku cincisana ku ku chayela. Leswaku va nga endli tinghozi.

Vukorhokeri bya mabazi etindhawini ta ka hina byi tshembekile swinene hikuva byi hi tisela vukorhokeri lebyinene bya kahle. Lexi nga cinciwaka i ku ku cinciwa minkarhi leswaku nkarhi wun'wana na wun'wana loko munhu a lava bazi a ri kuma.

Swivangelo swa ku hlwela ka swikepe swo huma eka matiko man'wana i ku va nkarhi wun'wani loko va karhi va famba va va va siveriwa hi magandlati, leswi endlaka leswaku va va nonoka.

nkucetelo wa leswaku vamathekisi na vona va lava ku rejistara kumbe ku xava timovha va tinghenisa eka Uber hikuva, vukorhokeri bya Uber byi le ka xiyimo xa le henhla swinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a va ni mahlamulelo lamanene eka vakhandziyi, loko a nga ri na cinci a nga caci vakhandziyi. Naswona u fanele a endla na leswaku vakhandziyi va tshama va hlayisekile swinene.

Ri langutane na swiphiqo swa ku yiviwa ka tintambu ta gezi, masiku hinkwawo leswi endlaka leswaku u tshama ku ri karhi ku xaviwa tintambu ta gezi.

I ku va i ku u nga famba u u nghena etindhawini to karhi leti swi nga lavekiki swifambo leswi u tirhisaka swona, kutani u hlangana na khombo.

Ndzi nga endla leswaku ndzi famba ndzi ri karhi ndzi ri na xilo lexi nga si nyanyula eka nkarhi wolowo. Ndzi nga va na xitirhisiwa xa ku fana tanihi hi khompyuta leyi nga ta famba yi ndzi hungasa hi ku vona tifilimi, kumbe riqingho leri nga ta ri tirhisa ku famba ndzi ri karhi ndzi tlanga game.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku tsutsuma hi rivilo lerikulu swinene a swi kahle swi endla leswaku ku va na tinghozi patwini, ku dlayiwa ni vanhu lava va nga ri ku na problem-e kumbe xiphiqo emapatwini. Vanhu va fanele va famba kahle hambi va jahile, leswaku va ta kota ku ka va nga endli makhombo emagondzweni.

Byi na nkoka swinene hikuva byi endla leswaku vanhu va va va nghenisa mali etikweni. Hikuva pfhumba ra vavhakachi etikweni ri nga nghena ri ta ri ta endla leswaku ri vhakela lokixi, kumbe vanhu va xava tiyindlu eka lokixi yeleyo.

Mfumo wu nga endla leswaku wu va pfuna hi timali laha va nga fikeleliki ku hakela. Wu va pfuna hi swa timali leswaku va ta kota ku ku ya mahlweni va dyondza swilo leswi va swi tsakelaka ku dyondza swona, swa ku chayela swihahampfhuka.

Ntirho wa xihahampfhuka kumbe xihahampfhuka i ku fambisa vanhu xi ya xi va yisa ematikweni ya le handle, kumbe ematikweni ya le kusuhani xi nga teki nkarhi wo leha.

U dlaya bindzu hikuva vanhu va va va kha va nga tivi yona kumbe va va va kha va nga ti wona ntsengo lowu va faneleke ku ku hakela wona.

Ku nga endliwa leswaku munhu un'wana na un'wana a pfumeleriwa ku wa ni thekisi yin'we, leyi endlaku bindzu. A a nga vi na tithekisi ta ku tala leswaku vanhu hinkwavo va ta kota ku vuyeriwa va na mbuyelo.

Mimpfuno leyi nga kona i ku va mimpfuno ya swa vutleketli hi swiporo a yi a yi hakeriwi mitsengo ya le henhla, mitsengo ya kona ya twisiseka.

I maendzo lama vanhu va fambaka va ya eKwaZulu-Natal kumbe eDurban ku ya vona lwandle, kumbe eMpumalanga ku ya vona tintshava.

Byi va khumba hi ndlela leyi. Byi va khumba hikuva vanhu vo tala va va tlhakisiwa eka mabazi ya vona kumbe va vaviseka leswaku mabazi ya kona a ma ha tshembeki swinene.

Vadyuhari mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona eka vutleketli bya mani na mani i ku va va nkarhi wun'wani va pfumala ndhawu ya ku tshama eka yona, laha va endlaka leswaku va tikuma va famba va lo yima kunene. Leswi nga lulamisa hi leswi, loko munhu a ri mudyuhari a va fanele va kumeriwa vutleketli bya vona, va tekiwa tanihi vadyuhari.

Ndzi fanele ndzi cheka mapatu ya kona ku ma famba xinjhani. Naswona tindhawu leti hi yaka ka tona, ti fambisa ku yini tindlela ta kona leswaku hi nga lahleki.

Ntokoto wa mina eka xitichi xa mathekisi i ku va ndzi tiva ndhawu leyi ndzi ndzi ya eka yona, hikuva ti va ti fakeriwile tibodo leti ti kombaka ku ri le thekisi ti ya kwihi leyi ya kwihi. Naswona ndzi titwa kahle loko ni ri ka ndhawu yeleyo hikuva na swi tiva a ndzi nga lahleki laha ndzi yaka kona hikuva ku na swifaniso swa ku komba ku thekisi leyiwani yi ya kwihi.

A ndzi ta faka milawu ndzi va kombisa leswaku va fanele va ku va hloniphana kumbe ku hlonipha endzeni ka xifambo xa mina hikuva hi xona xi ndzi ngheniselaku mali loko va nga hloniphani swi ta endla leswaku vanhu va chava ku khandziya xifambo xa mina rin'wani ra masiku.

ku hloniphana kumbe ku ka va nga tirhisi swa mabyalwa kumbe swidzidziharisi loko va ri karhi va famba.

A ndzi ta n'wi pfuna hikuva ku va munhu a nga koti ku endla xilo xo karhi a swi dlayi naswona u fanele a pfuniwa leswaku a ta kota ku xava thikithi ra bazi na yena a ta kota ku khandziya ka ha ri na nkarhi.

Ku fane ku endliwa leswaku ku tholiwa vanhu lava va nga ta va kha va patirola kumbe ku langusa vuhlayiseki bya vanhu vusiku ni nihlekani.

endla leswaku swi tirha ni nivusiku leswaku va va va va ku tirhisa timovha ku ri va ta kota ku kuma mafurha leswaku va kota ku famba nkarhi wun'wana na wun'wana hambi ku ri vusiku.

Hi kombela ku pfuniwa hi ti-wheelchair exibedhlele hina hikuva vadyuhari a a va koti ku pfuneka hi ku hatlisa hikuva va tsandzeka ku famba hi milenge ya vona ene swi endla leswaku swi teka nkarhi ku ri va kota ku pfuneka exibedhlele.

Ndzi ti lulamisela leswaku ku va na xilo xo karhi lexi n'wana loko a ri karhi o tshuka a khomiwe hi ku la ku ti pfuna a nga ta ti pfunela eka xona ene ni endla leswaku ndzi xava swakudya leswi n'wana a nga ta swi dya loko karhi a famba leswaku hi nga yimayimi tindhawu hikwato.

ku hundziwa hi le henhla ka swona naswona thanele ku ngheniwa hi le ndzeni ka rona.

leswaku vanhu va ta kota ku tipfuna.

Ndza ri seketela hikuva munhu a nga ta a ta ku khandziyisa a ri karhi a ehleketa leswaku u lava ku ku khutuza naswona loko vanhu va ri vambirhi kumbe ku famba hi nkarhi wun'we a nga chava ku endla swilo swa vutsotsi.

Ndzi nge titwi kahle hikuva ndzi ta va ndzi lava ku hatlisela entirhweni leswaku ndzi kota ku ya pfuna hi swin'wana na swin'wana leswi faneleku swi tirhiwa esikwini.

ndzi khumba swinene hikuva loko hi ri ndyangu hi hi ta fanela ku hakela mali yo tala swinene loko ho lava ku tshuka hi yile edorobeni.

swiporo a swa ha le ka xiyimo xa kahle hikuva se i khale swi nga chekiwi naswona vanhu va busy na ku yivetela tisimbhi ta xona xiporo leswi endlaku xi sala xi nga ha tiyangi le swa swi endlaku ku xi nga ha koti ku ku rhwala nhundzu ya ku tika.

Xitimela a xi kahle hikuva nkarhi wihi na wihi kumbe loko wo chika ku nga va na problem-e kumbe ku nga endleka xihoxo xa ku va u tsemiwa hi xiporo kumbe ku khutuziwa hikuva ku va ku tele vanhu va ku hambanahambana.

ya vuhlayiseki i magondzo mapatu lama ma tshama ma hlayisekile swinene mabuloho ya .

ta endla leswaku ndzi tlhelela endzhaku ndzi ya hlanganisa timhaka ta bazi hikuva bazi ri na nkoka swinene loko munhu a ya ematikweni mambe.

Swi endla leswaku wa va vafambi va siku na siku va nga ha koti ku hakela mali leyi a va yi hakela hikuva na muholo lowu va va wu holaku wu ta va wu nga ha swi koti ku kota ku hakela mabazi.

Bolt i timovha leti ti hakeliwaku ku ta ti ta ku teka ti ku yisa endhawini yin'wani naswona ta pfuna swinene loko wo va u peleliwini endhawini ti nga swi kota ku ta ti ta ku pfuna.

Ku va leswaku va endlela leswaku ebazini ku va na vuhlayiseki lebyinene vanhu va tshama va hlayisekini loko ya ri karhi va landzelela milawu.

Famba eka freeway xiphiqo leswi u nga hlanganaku naswona i ku va u hlangana na vanhu lava va nga koteki ku ku dirayivha hi ndlela leyinene leswi endlaka emakumu va endla tinghozi leti ti dlaya vanhu.

A swi hlayisekangi hikuva nkarhini wihi na wihi ku ngo ho no humelela nghozi yi ta yi ta bisa xitichi xa .

Smart card eka vukorhokeri bya mabazi i bazi leri u ri i i khadi leri u ri hakelaku ku ri tirhisa n'hweti hikwayo ku famba no khadi leriwani ri tirha ku va u khandziya ku famba u ye ndhawini u hakele mali ya kona hinkwayo u ri tirhisa ku famba masiku hikwawo.

U fanele ku va na maphepha ya ku kombisa leswaku movha lowuwani u lava ku wu tirhisa ku endla yini naswona u fanele a humesa mali ya ku hakela movha lowu a lava ku wu hira.

Swi fanerile ku yi gonyisiwa loko ku gonya tipetiroli, hayi lembe na lembe.

Mikarhi yin'wana hi vona vana va xikolo va kongomisa vanakulobye va xikolo eka tindhawu to tsemakanya hi milenge. Leri i goza leri hlayisekeke ro tiyisisa leswaku vana a va chayisiwi hi timovha leti hundzaka emahlweni ka swikolo swa vona. Xana u vona swi ri kahle leswaku vana va ku va vona va endlaka ntirho lowu kumbe ku fanele ku thoriwa vatirhi lavakulu ku tirha . Ku fanele ku thoriwa vatirhi lava va fanelaka va tirha na vona lavakulu, leswaku va ta kota ku vona vuhlayiseki bya le henhla swinene bya vana.

Xana loko wo endla vutiolori hi xikanyakanya, kutani u fika kun'wana u wisa loko wa ha wisile u yiveriwa xona, xana u nga endla yini? Ni nga endla leswaku ni ya pfula nandzu epolice station.

Xana ku famba hi milenge ekusuhi na patu u nga endla njhani ku u hlayiseka? Ndzi ta endla leswaku ndzi famba hi patu leri ni faneleke ni famba hi rona leswaku ku nga ku nga vi na swihoxo.

Xana budget ya ku tirhisa bazi ya Intercape, Buscor, My Boet yi hambana njhani loko munhu a suka eka xifundza xa Mpumalanga a ya eka xifundza xa Gauteng. Loko u nga hlawula yihi naswona hikokwalaho ka yini? Ni nga hlawula Intercape hikuva hi yona leyi nga na vukorhokeri bya kahle.

Khensani u lava ku rhumela n'wana wa yena wa malembe ya khumentlhanu eka riendzo ro ya eka xifundza xin'wana kambe a nga tivi ku a nga n'wi khomisa mali yo fika kwihi. Tanihi mutirhi wa le mabazini hlamusela Khensani ku a nga endla yini.

Hi loyi mudyuhari u lava ku hlamuseriwa hi ku xava thikithi ra bazi hi inthanete, n'wi hlamusele.

Ku famba hi bazi na vusiku swi hlayisekile? Boxa ku u kha u nyika swikombiso. E swi hlayisekile ku famba hi bazi navusiku, hikuva ku va u nga talangi ngopfu timovha naswona vachayeri va va va ri karhi va chayela kahle.

Hi leswi u muchayeri wa bazi yo famba mpfuka wo leha, xana u nga hlula njhani mhaka yo karhala ngopfu epatwini? Ndzi nga endla leswaku ku va na munhu loyi a ni pfunaka ku chayela hi cincisana, ndzi pfa ndzi tlela.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini ti nga endliwa njhani, byi nga tiyisisiwa njhani? Byi nga tiyisisiwa hi ku va ku engeteriwa mathirayifiki naswona milawu yi tlhela yi tikisiwa swinene leswaku vanhu va ndza kota ku va na vuchayeri lebyinene.

Xana ku nga tiyisisiwa njhani ni ku va laha ku tshamaka kona tibazi ku hlayiseka? Ku nga tiyisiwa hi ku va ku thoriwa ma-security lama ma nga ta hamba ma cheka tibazi leswaku ti hlayisekile.

Hi byeli hi bazi ra Luxy Coach ku ri njhani, u nga katsa na makhomelo ya vona eka tikhasimende ta vona, eka ku languteka ka bazi. Bazi ra Luxy Coach ri kahle swinene naswona va swi kota ku khoma ti-customer ta vona hi ndlela leyinene. Naswona service ya vona yi kahle swinene. Ndza tsakela ku va ni nga ri khandziya siku rin'wana.

Xana hi xihi bazi leyi u nga yi tirhisaka eka riendzo ra wena ro leha naswona hikwalaho ka yini? I bazi ra ka hikuva naswona ra ra kota ku munhu a kota ku ri hakela, naswona a hi vanhu vo tsutsuma va na madirayivhelo lamanene. Naswona ri sasekile.

mhaka ya ya netiweke leyi nga vi khanga yi kavanyeta mhaka ya wena yo xava thikithi ra bazi u titwa njhani? A ndzi titwanga kahle hikuva swi ndzi tekerile nkarhi leswaku ndzi kuma thikithi ra mina leswaku ndzi ta kota ku khandziya bazi.

Ku va lomu ku tshamaka kona tibazi ku xavisiwa u vona swi ri mhaka ya njhani? Ni vona swi ri mhaka ya kahle hikuva swi endla leswaku hi nga fambi hi ya kule hi va hi ri loku tibazi.

Xana u lava holaka mudende va fanele ku pambuleriwa ntsengo wo khandziya bazi eka maendzo ya vona yo leha? Seketela nhlamulo ya wena. Hayi.

Xana hi yihi milawu yo famba ni nhundzu leyi u yi tivaka ya bazi naswona u vona onge yi kahle?

I ku va va lava ku tikuma va endlile mali yo tala hi xinkarhana. Ku za va khandziyisa vanhu na hambi nhlayo yi ringanile.

U muchayeri loyi a pfaleriweke hi mutirhisikulobye wa patu, mutirhisi loyi wa le magondzweni u ku landzela nkarhinyana naswona u ni tihanyi. U swi kotile ku chayela u ya exitichini xa maphorisa . U hlamusela maphorisa leyi ndlela leyi va nga n'wi kumaka ha yona mutirhisiwa loyi wa patu.